Tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya ya seileketeroniki go ka nna go itlosa bodutu le go tsamaisa nako empa go tshameka go na le addiction.

Ee, go fokoditse go tshameka ka nama gonne bana ba segompieno ba nnela go tshameka metshameko ya bona mo megaleng ga ba sa tlhole bangwe ba kopana ba tshameka jalo ka gale go tshwana le rona fa re ne re gola go tloga go fetogile.

Motshameko o o jaaka chess.

E ama ka gore ga go sa tshamekiwa ka nama-nama ebile batho ga ba sa tlhole ba kgona go tshameka le batho ba bangwe go kopana, go tshameka, go itsane, go nna mmogo.

Se ke se ratang nka metshameko ya seileketeroniki ke gore ga o lape, o motshameko fela o ntse o dutse.

Go itshamekela metshameko ya mo inthaneteng o itlhokela fela computer laptop kgotsa sellalethekeng le yone inthanete metshameko e ke itseng e tumileng ke itse motshameko wa Chess-e, motshameko wa Solitaire, motshameko wa Candy Crush, motshameko wa Bubbles le motshameko ya dikoloi.

Metshameko ya internet e ka go ama ka go go senyetsa nako fa o tshameka o sa kgaotse ebile e ka senya le matlho a gago go nna o lebeletse lebone motshegare kgotsa le bosigo. Nna motshameko o ke o ratang ke rata motshameko wa Candy Crush le gone ga ke o tshameke jalo le jalo ke go tshameka gangwe.

E mengwe ga e tlhoke data, e mengwe ya e tlhoka data gore o kgone go tshameka gore o kgone go bula di-stage gore o kgona go bula metshameko kana e mengwe gape ka fa gare, gore o kgoe go tshameka le mongwe gore o kgone go tshameka sentle.

Ke go tlhoka data ke e lekaneng go tsena di-social mafaratlhatlha a a farologaneng ebile fa o na le data ya bosigo.

E e tokafatsa matshelo a rona ka gore itlwaetsa go phela le go itse go berekisa inthanete le gore re be gaufi le di-internet-e bogologolo ne go sena metshameko ya inthanete gonne thekenoloji ya bogologolo ga e tshwane le ya gona jaanong gone jaanong e tokafetse.

Ke dikotsi tsa go tshwana le go tsena mo di-subscription-eng tse di tla tsayang airtime ya gago o sa lebelela di tla tsaya moya wa gago o sa lebelela ebile o tshwanetse gore o itse dipeelo le melawana ya di-game pele o ka tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Batho ba ba leng kwa magaeng ba palelisiwa ke network go ka tshameka metshameko ya inthanete le go tlhoka inthanete mo gaufi phitlhelelo ya dilo tse dintšhi kwa wa magaeng ke tse dintsi.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng, nka bopa motshameko wa go tshwana le morabaraba, wa go tshwana le di gate gonne ke motshameko o o kopanyang batho botlhe metsemagaeng, motsesetoropong ebile ga o batle le inthanete.

Di ama motshameki ka kgatelelo ya go gaisana, gape-gape le go itemogela go nna fa tlase ga kgatelelo gonne o batla go gaisa yo mongwe yo o tshamekang le ene, go emisa bophelo ka lebaka la go tshameka metshameko le ka go senya matlho, go nna mo screen-ing sebaka.